Tshedimosetso ka gatisiwang le makwalodikgang e amilwe thata ke dikgang tse di neelwang ka dijithale ka gonne batho ba le bantsi ba tsweletsa matshelo a bone ka thekenoloji e e tshwanang jaaka megala ya letheka le dikhomputara.

Ke ka kgona go mo romela airtime kgotsa o ne madi a mogala wa letheka gore a kgone go reka data mme a kgone go romela email-e.

Thekenoloji e tokafaditse maphelo a rona thata mme ebile e kotsi ka makgetlho a mangwe. Di-AI le di-VR kgotsa tsone le di-five G di rarabolola mathata a le mantsi segolo bogolo jang mo thutong mme go na le dikgwetlho tse dingwe tse e leng gore ga se tse di ka ke thekenoloji, di tlhoka motho mme le ditsela tsa tlhamalalo tsa segolo-golo go ka baakangwa.

Ke dirisa mogala wa letheka ka gonne o nkamaganya tse di diragalang mo lehatseng le mo tikologong ya me, mme di nkopantsha le maloko a lelapa a e leng gore ke kgakala thata le bone. Ke sone se mogala wa letheka o leng botlhokwa thata mo botshelong jwa me. E se mono gape ke kgona go bona tiro ka mogala wa letheka.

Bagodi ba ka rutiwa go dirisa megala eno kgotsa mme go a dirwa megala e e leng gore e bonolo thata go dira mo bagolong.

Mafaratlhatlha a tlhaeletsano a botlhokwa thata mme ebile a na le boleng jo bo kwa godimo mo go rona. mananeo ano a ka bona poelo mo dilong tse e leng gore re na le kgatlhego mo go tsone mme ebile re ikemiseditse go ka duela go ithulaganya le mananeo ao kgotsa go bodutu ka one.

Di ba ama thata ka gonne ba palelwa ke go tsenya kopo ya tiro ka intanete kgotsa gone go batla tiro e e lebaneng le bone.

Thekenoloji e gola ka gore tsatsi le letsatsi go na le mongwe o o nang le kakanyo e e šwa e e leng gore e ka thusa botshelo mme e na le boleng jo bo tseneletseng mo maphelong a rona jo e leng gore re ne re sa bo lemoga kgotsa go go itse pele ga thekenoloji e e nna gone.

Go na le komišene ya tsa dikgaso mme le dipaki tse di ka netefatsang gore a dintlha ke tsone tsa boammaaruri tse di begilweng.

Boleng jwa radio bo a fokotsega fa nako e ntse e tsamaya ka gonne bagolo ba bogologolo ke bone ba e neng e le gore ba reetsa radio go le gantsi. Gone ga jaanong re tshela mo nakong ya di-podcast le di-streaming tse e leng gore di shebelelwa ke bašwa mme mo dijareng tse di tlang bašwa ba gone jaanong e tla be e le bagodi ba nako e ba ba tlwaetseng di-podcast le di-streaming ka ga jalo radio e tla bo e se tlhole e atlega.

Dikgang tse di seng tsa boammaaruri mo Aforika Borwa di tswa mo bathong ba e leng gore ga ba utlwa dikgang tseo ka botlalo mme ba utlwile dikgang tse mo bathong ba ba utlwileng dikgang tseo mo bathong ba bangwe. Ka ga jalo dikgang di dula di fetoga mme o feleletsa o sa itse gore tota nnete e tshimolotse kae mme e feleletse kae.